Ke akanya gore go lema merogo e e sa itsegeng thata go molemo, ka sekai morogo le amarang di gola ka bonya ebile di tletseng phepo. Basadi ba ka di rekisa mo mmarakeng mme gape di thusa malapa ka dijo tse di farologaneng. Go leka merogo e e ntseng e sa tlwaelega go ka thuša setšhaba.

Go jala maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go tlhoka tiro e e kgethegileng le tlhokomelo. O tshwanetse go tlhopha mobu o o siameng, go tshela ka metsi ka nako, le go tlhokomela dikokwane le dikokwane tsa maungo. Le fa go le jalo maungo a gola bontle mme fa a le maswe o ka a rekisa mo mmarakeng ka theko e e molemo. Ke akanya gore go lema maungo go ka tlisa monyetla o mogolo go basadi ba dirang temo le mo setšhabeng.

Go jala merogo e e jaaka ditamati o tshwanetse go tlhopha mobu o o siameng le go tshela metsi ka bonya. Go botlhokwa go fa merogo dijo tse di tla thusang mo go goleng ga yone le go tlhokomela dikokwane le bolwetse. Fa ditamati di gola di rojwa ka matsatsi a a tlwaelegileng. Fa di se ka botlalo, go lema le go rojwa ditamati go thusa go nna le dijo tse dintšha mo lapeng le go di rekisa mo mmarakeng.

Rooibos e simolola ka peo e e siameng mo mobung o o omeletseng. Fa e gola dibaka di a kgaogangwa mme matlhare a a ga a betsa le go omiswa mme morago a ikemiseditse gore go dira kopi e rekiswang. Go lema le go robiwa Rooibos go tshwanetse tlhokomelo e e kgethegileng.

Go ja Rooibos go na le melemo e mentsi mo boitekanelong. E tletse dithibela, dintshwagalo, e thusa go fokotsa kgatelelo ya madi mme gape e ka tokafatsa pelo le letsogo la mmele. Go a thusa le go ja dijo tse di mo letsatsing le letsatsi, ka jalo Rooibos ke seno se se molemo mo boitekanelong.

Balemirui ba Rooibos ba lebagana le dikgwetlho tse dingwe jaaka bolwetse mo dimeleng, pula e e sa lekaneng le go tlhoka meago e e siameng ya temo. Dikgwetlho tse di ka rarabololwa ka go tlhopha peo e e siameng, go tlhokomela dibaka tsa temo, go ntšha ditlhare tse di tshwereng ke bolwetse le go fa dimela metsi ka nako. Ka tsela eo go ka netefadiwa go gola ga Rooibos.

Gompieno balemirui ba maungo ba lebagana le dikgwetlho tse dingwe tse dikgolo jaaka pula e e sa lekaneng, bolwetse mo dimeleng, ditlhare tse di senyang dijo le diphefo tse di maswe. Dikgwetlho tse di ama go gola ga maungo le boleng jwa dijo mme basadi ba dirang temo ba tshwanetse go batla ditsela tsa go di thibela le go di laola ka tlhokomelo e e siameng.

Ditsela tse dišwa tse maungo a diriswang ka tsona mo dijeng tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse jaaka di-jam-e, matute le maungo a a omisitsweng. Di ka akaretsa go omisa maungo ka tsela e e siameng go a kopanya le ditsala tse dingwe le go fetola maungo go nna dijeng tse di bolokelang nako e telele. Tsela e e thusa go tokafatsa boleng jwa dijo le go dira gore maungo a nne le bophelo jo bo botoka mo go jaaka letsatsi le letsatsi.

Maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole, dipanana, ditamati le morogo o o tlwaelegileng go le jalo ka go nne a gola mo dibakeng tse dintšhi. A tletse phepo mme a ka dirisiwa mo mekgwa e e farologaneng ya dijo. Basadi le balemarui ba kgone go a lema ka bongwe mme a thusa go fa malapa dijo tse di le go tshegetsa kgwebo mo mmarakeng.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, ditlhare tsa morogo jaaka morogo le sepinatšhe le di-carrots. Go le jalo ka gonne e gola mo dibakeng tse dintšhi, e tletse phepo ebile e ka dirisiwa mo mekgweng e e farologaneng ya dijo. Merogo e e thusa malapa ka dijo tse di botsogo le go tshegetsa kgwebo mo mmarakeng.